Ha ke nahane hore ke ntho e ntle ya hore marena le mafumahadi ba fumane matla a lekanang le ya mopresidente wa naha ya rona. Hobane ha re no tseba hore mang ke mang ka ntho e itseng, kapa ke mang ya nang le matla ho ntho tse itseng. Ke mang a senang matla ho ntho tse itseng hobane ntho tsena di ya ka ka mokgo di behuweng ka teng, Jwalo ka morena wa a itseng seabo se itseng setjhabeng o kgona ho laola ntho tsa setjhaba sa hae, e seng dintho tsa naha jwalo ka mofumahadi o kgona ho laola ntho tse itseng ho mafumahadi ona tse tse itseng tsa sa kgoneng ho di laola kapa tjhe. Ha se nang control ho tsona jwale ekekebe ya mpha boroko ha ntho tseo di fetohile ka hobane e tloba moferefere, kapa di tlo baka moferefere ho batho hobane ha re no tseba hore mang ke mang.

Lesedi ngwana ke tlao qoqela ka Sesotho sa rona sa Basotho kapa sa Sesotho. Rona rele Basotho re batho ba tswang naheng ya rona ya Lesotho, re batho bae hlokang ka Sesotho sa rona. Re ba le tjhelete e re e sebedisang e leng maluti a mmele hape ka setho sa rona sa heso re le Bataung, re batho ba hlomphang haholo hore batho ba ithatang haholo, re rwala medianyewe hlohong re apara ma ko hlohong, Re apara ka tsela e hlomphehileng ho batho ba re hlomphe le rona mme le hape le mo re tsamayang teng. Batho ba re tseba haholo le seng hanyane mme le hape re batho ba hlompha meetlo ya rona. E sale ntse e ke batswadi ba rona.

Dumela Ntate Thabiso nna kele caterer ya lebitso la Kgokahanyo, Kere ho wena ke tlo pheha dijo tse fapa fapaneng, ho tloha ke tlo pheha papa ke tlo pheha rice, Ke tlo pheha, setjhu sa kgomo le sekgoho, mme le hape ke tlo pheha mokopu, Ke tlo pheha le ditapole, Ke tlo pheha le le dinawa. Dinawa tsena tse tala ke tlo di pheha ka tsela e jwang ke tlo di pheha ka Peter mme le hape dintho tse ke tlo di shock a Ke tlo hloka mo kitchen mo ke tlo phela teng mmele hape le dipitsa. Na se ke tlo kgonang ho di sebedisa le dipitsa tse ntsho hore ke kgone ho phela tse ding tse hantle. Hobane kea bona hore ke tlo fepa setjhaba, ha ke tlo fepa batho ba ba nyenyana ke tlo qala ho pheha letsatsi le latelang hoseng ka hora ya boraro hoseng hore ke kgone hore ka ka hora ya bo tshelela kapa ka hora ya leshome be ke qetile ho pheha.

Dumela batswadi ba ntho e etsang hore ke dula le nkgono le ntatemoholo ke hore maqheku ke batho ba nang le tsebo haholo ka bophelo, mme le hape ke batho ba nhodisitseng ho tloha ke le monyane. Ba tseba mathata aka ba tseba hore ke motho ya jwang. Ba tseba hore ka nako engwe ha ke le tsietsing ba kgona ho pholosa le ka bona ke bona hore ke kgone ho thola mosebetsi hobane bana ba etsa tsohle hore ke thole ntho tsohle tse ke di hlokang hore ke kene mosebetsing. Ke ka hoo ke dulang le bona ke ka ho ke dula ke ba leboha ka mehla hobane ha ke ile ba le melemo ya bona ka nako. E ngwe mahlale ka le fang ona hore theko kapa bo nkgono bo ntatemoholo ke batho ba kao thusang ka dinako tsohle ho feta batswalle ke batho ba ka kgonang ho etsa hore tsohle ditaba tsa hao di loke, kapa ditsela tsa hao di le ho kena ko kgolo le nyana.

Ba ne bana le bokgoni hore marena kapo batho ba dulang moo ba fuwe matla hore mmuso o ba fe matla a hore ba laele hore ho etsahaleng hara manyalo le hara bokebekwa bo etsahalang dinaheng tsa bona kapa metseng ya bona hobane ba dula nako e kgolo lenyane naheng ntho eo kapa metseng eo ya bona jwalo unlike kapo jwalo ka mmuso. Hobane mmuso ha o tsebe hore naheng e ngwe le engwe kapo motseng o mong le mong hore ho etsahala eng, jwale ke bona hore mmuso o fe matla ho batho ba ba tshwanang le ba marena kapo mafumahadi a dulang mo a dulang antsa shebile metse ya bona kapa eo e busang metso ya bona.

Motswalle ntho nka o jwetsang ka hore ka molao wa Afrika Borwa ha o ntsheditse mosadi lobola kapa ha o nyetse ka lenyalo la setso ke hore tlamehile le ba baholo le le babedi, mohlomong le tlole dilemo tse eighteen kapa tse leshome le metso e merobedi hore le ka nyalana mme le hape haba tlameha hore tlamehile hore haba tlameha ho ba In civil marriage ka senyesemane ba e bitsa civil marriage dumela hape tlamehile hore bobedi ba lona hale qeta ho nyalwa ka lenyalo la setso tlamehile le dumellano bobeding ba lona hore le tlo ya kantorong ya mmuso kapa High Court lelo nyalana teng ka lenyalo la sekgowa hore le etse lenyalo la lona e be la mmuso, mme le hape ka lenyalo lena la setso kapa ha o mosadi wa lobola, o ka kgona ho nka mosadi o mong, empa mosadi o tlo mong ka o mong o tlamehile o monyane ka sekgowa.